Ngikhumbula ngesikhathi kade kudlalwa ibhola emphakathini kudlalwa amagemu obuhlobo ekumaqembu ahlukahlukene umphakathi kwaba nengxabano eyabakhona encane ngesikhathi kudlala kwakhona umdlali olimaza omunye wangasendaweni yangakithi. Abafana bangasekhaya abangabangani bami bazama ukumulwisa ukumulwisa lo wamlimaza mina ngamlamlela base bengicasukela isonto lonke bengangikhulumisi.

Ngidinga i-website lapho engizodayisa khona ngiphinde ngixhumane nabathengi bami bezinto lezi engiyiphromothayo kuma-social media platforms.

Isikhungo sezemidlalo ngakithi sisize kakhulu ngoba siqoqe abafana ababe sebedlalela ey'dakamizweni babuya baba yimbumbe bahlangana bathola intabakwazi ukuchitha ngayo isikhathi sabo nento ezobayisa phambili bekwazi futhi ukubonisana nabanye abafana ngekusasa labo.

Imphakathi ney'kole akudingeki ukuthi zibe nezinto ezibizayo ukuze ithole izinto zokuzilibazisa. Lokho nje okukhona okuncane abangakukhipha benze ama-activities noma izinhlelo lapho abantu bezothola khona izinto zokuy'libazisa khona abazozenza emphakathini ukuze bengadlali bengenzi lutho ngoba kuzogcina kwenza abantu abaningi ney'ngane endaweni seziduka zenza izinto ekungafanele ngabe ziyazenza.

Izikole zingaqinisekisa ngokuthi zicele uxhaso kuhulumeni ukuze alethe iy'nsizakusebenza abazozidinga nabantu abazoqapha ey'nkundleni, ey'nkundleni zemidlalo ukuze kuqinisekiswe ukuthi wonke umuntu uphephile kungabibikho muntu ozovelelwa ingozi esesikhungweni somdlalo.

Izikole kuzomele zithole abantu abangongcweti kwezemidlalo okuzoba yibona abazobaluleka ngey'ndlela zokungamela izinto ey'phathelene nemidlalo.

Ngingafaka ama-video ney'thombe zabantu abenza izinto zokuzilibalisa ey'nkundleni zokuxhumana ukuze ngenze nabanye bebe nentshisekelo yokuthi benze izinto zokuzilibazisa.

Ngingabamema ukuthi sidlale i-cricket ngoba i-cricket uma idlala vele idinga abantu abathathu futhi ngikhethi cricket ngoba vele sisakhula nabangani bami sasifisa ukuba abadlali be-cricket uma sesikoleni.

Umphakathi ungasungula isikhwama esizosiza abadlali bebhola abangenayo imali yokuthi bezithengel'zinto ezidingekayo ukudlala ibhola. Uphinde futhi umphakathi uye kubaholi bomphakathi bakaMaspala ukuyocela uxhaso kubona oluzoxhasa abadlali abangenazo izintokodwa abafisa ukudlala ibhola.

Ezobuchwepheshe zenze abafundi bangabe besakulangazelela ukwenza nokungenelela izinto zemidlalo kepha balangazelela ukuhlala phansi bezibuke bese belahlekelwa ithuba lokuthi bezivocavoce imizimba yabo ihlale isesimeni esihle abasithandayo, kepha ngenxa yokuba khona kwezinto zobuchwepheshe nesikhathi sesi-clean-i bahlala phansi bakhohlwe ukuzivocavoca imizimba yabo ingabi sesimeni esi-right futhi ney'ngqondo zabo zingakhululeki.

Indlela engcono kakhulu yokuphatha nokugcina iy'mpahla zemidlalo yesikole ngukuthi izimpahla zihlale esikoleni zigcinwe abasebenzi basesikoleni kube yibona abazozibheka ukuthi zihlanzekile noma ukugwema ukuthi zilahleke noma zilimale.